Ewe, ndiyavumelana nokuba abadlali bemidlalo ye-elektroniki bagqalwa njengeembaleki njengoko abadlali bebhola ekhatywayo okanye bombhoxo bezilungiselela ngokomzimba nokuqeqeshwa kwabo. Abadlali bespotsi bayazilungiselela baqeqeshe ubuchule, ingqondo kunye nokukhawuleza ekuphenduleni.

Inceda ukuphucula ingqondo, yakha imisebenzi yeqonga kwaye inika amathuba omsebenzi. Iyakhathaza, inokubangela uxinzelelo, ukungasebenzi komzimba, iingxaki zamehlo kunye nomqolo. Isisombululo kukuba umlinganiselo phakathi kokudlala ukuphumla kunye nempilo.

khetha iragbhi njengomdlalo wespot kuba ndiwuthanda lo mdlalo. Womeleza umzimba nengqondo ufundisa ukuzimisela, ukusebenza neqela kunye nendlela yokujongana noxinzelelo lomdlalo.

Kuba ifuna ukuqeqeshwa nokuzilolonga, kukho ukhuphiswano olunamabaso. Isebenzisa ubuchule bengqondo kunye nokusebenza neqela. Inceda ekuphuhliseni izakhono ezinjengezigqibo ezikhawulezayo.

Imidlalo yeevidiyo kunokubangela ukungalali, ukungaphili kakuhle nokuphazamiseka ezifundweni. Kubalulekile ukufundisa abantu ukuba bamise imida, balinganise ixesha lokudlala baze baphile kakuhle ngokomzimba nangokwengqondo.

Nawuphi na umntu unokuzonwabisa nokuba akanamali eninzi. Kukho izinto ezikonwabisa ngaphandle kweendleko ezifana nokufunda, ukubhala, ukudanisa, ukupheka okanye ukuhambahamba. Imisebenzi yokuzonwabisa ibalulekile kuba iyanceda ekunciphiseni uxinzelelo, iphucula impilo nengqondo kwaye inika uvuyo ebomini.

Umntu enomsebenzi wokuzonwabisa awuthandayo uhlala onwabile, unciphisa unxinzelelo kwaye uphila ubomi obunesingqi nesimilo. Imisebenzi yokuzonwabisa ikwakha amandla engqondo nomzimba, iphucule impilo yengqondo kwaye incede umntu afumane ibhalansi phakathi komsebenzi nokuphila.

Ndiyavumelana naloo myalezo. Imisebenzi yokuzonwabisa ibalulekile kuba inceda abantu baphumle, banciphise unxinzelelo kwaye babe nomonde. Xa abantu benza izinto abazithandayo bayavuya kwaye bafumana ibhalansi phakathi komsebenzi nobomi babo. Oku kwenza baphile ubomi obupheleleyo nobunempilo.

Umsebenzi endiwuthandayo wokuzonwabisa ngexesha lam lokuphumla kukuphulaphula umculo. Lo msebenzi undinceda ndiphumle engqondweni, unciphise unxinzelelo kwaye undinika amandla amatsha. Xa ndiphulaphula umculo ndiziva ndikhululekile kwaye ngamanye amaxesha umculo uyandikhuthaza okanye undonwabise.

Umdla wokuthatha igalufu njengomsebenzi wokuzonwabisa. Igalufu ngumdlalo ozolileyo nonceda ukuphucula ingqwalasela, umonde kunye nesicwangciso. Ukwenza lo mdlalo kungandinceda ndiphumelele ekudibaneni nabanye abantu, ndiphumle engqondweni kwaye ndichithe ixesha ngaphandle endlini. Nangona ingadinga ixesha kunye nezixhobo ezithile, ingamava amnandi nokuba ndiyifunda okokuqala.

Imisebenzi yokuzonwabisa ethandwa kakhulu ngabantu abahlala apha ndihlala khona, umsebenzi owaziwayo kakhulu yikugxilathelwa emidlalweni yebhola ekhatywayo. Abantu abaninzi bayibukele, bayayidlala kwiindawo zokulolonga okanye kwiindawo ezivulekileyo ezifana neepaki namabala. Esi senzo asisoloko sijonge kuphiswano kuphela kodwa sikwanceda abantu bahlale bephilile, baxhamle badibane nabanye kwaye banandiphe ixesha labo lokuphumla.